SABC 1, SABC 3, SuperSport two, SuperSport three, SuperSport four, SuperSport five.

A nga endla positara laha a nga ta tsala ku i xavisa bakiti ri ra tilitara tingani hi ntsengo wungani. A nga navetisa bindzu ra yena eka tipulatifomo hinkwato ta inthanete leswaku a ta kuma ti-customer to tala.

Tipulatifomo leti nga kahle a nga endla ti-live video ka TikTok a hamba a dyondzisa vanhu a va tsala Jacob a tsala mikarhi leyi nga ta hamba a va live a dyondzisa vanhu hi vona. A nga upload ti-video ka YouTube a kha a ri karhi a hlamusela a kha a dyondzisa vanhu leswaku a ta va na vutivi ni ntokoto.

A nga xavisa ka website ya ka WhatsApp, ya ka TikTok, ya ka Facebook na ya ka YouTube a tlhela a create website page ya leswi a swi ya swinaniso leswi a a swi xavisa.

I fane loko navetisa bindzu ra yena ra titlilasi ta yoga ka YouTube laha a nga ta endla tivhidiyo ta ti-live a kha a byela vanhu ku a hi endleni yini eka nkama wa sweswi.

Ti-influencer ti tshamela ra ku post-a ti-video leswaku ti ta kota ku endla mali ku post-a ti-post.

Swihangalasamahungu leswi nga kahle i phephahungu na social media.

Hi nga hlohlotelo Afrika-Dzonga leswaku yi tinyiketela hi matimba eka swa mitlangu ya bolo leswaku yi ta kota ku tlanga mitlangu ya bolo hi ndlela leyinene.

Loko mitlangu ya Afrika-Dzonga yo ta mitlangu yi kota ku tlanga Afrika-Dzonga swi ta endla leswaku vamabindzu va va na mbuyelo ya kahle. Vamabindzu lava tindhawu ta ku etlela lava va nga na tindhawu ta swakudya va ta va na mbuyelo lonkulu hi mhaka ku ri swakudya swa ku tala swi xaviwa masiku hinkwawo. Lava tindhawu ta ku etlela lava kusuka matikwenimambe ku ta vona swipano swa vona swi kha swi tlanga Afrika-Dzonga va ta buka tindhawu ta ku etlela ka tona.

Mintlhontlho leyi va faneke ku yi endla yi fanekele yi lulamisa tindhawu ta ku etlela ta vanhu lava nga ta ta tlanga Afrika-Dzonga na swifambo leswi va nga ta swi tirhisa ku ta fika hi swona laha Afrika-Dzonga na ku va amukela hi rirhandzu.

Swi ta endla leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi khuphuka yi ya henhla.

Yi endle leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi kukumuka yi endlile leswaku na vamabindzu va na va na mbuyelo lowukulu.

Eya swi endla leswaku matiko man'wana ma sungula ku tekela Afrika-Dzonga a henhla leswaku na yena ya wi kota ku endla ntlawa wa mitlangu ya bolo yi ta tlangeriwa Afrika-Dzonga.

Hileswaku purayivhete ya swiendlo leswiwa swa mitlangu swa matiko ya misava swa kukumuka swa kula hikuva swi va swi kha swi kuma sapoto hi tindlela ta ku hambanahambana.

Ni nga endla leswaku eka mitlangu ya bolo ya ku phikizana ya le ka inthanete ni nga endla leswaku ndzi hamba ndzi langutisela ti-video ta kona ta ka YouTube before ni ya tlanga mphikizano loyiwani ka inthanete. Ni hamba ni langutisela ni vona ku ni fanekele ni improv-a kwihi ni fanekele ni tikambisisa ka yini hi swihi leswi ni nga fikeleliki hi swihi swipimo leswi mina ni nga riki na swona kutani loko ni vonile ku ri mina ni tsandeka kwihi ni le kwihi ni sungula ku ya cinca ni ya sungula ku ya ta na swikili swintshwa na matlangelo lamantshwa laha ni nga ni ya wa dyondza a ka YouTube.

Ina yi nga tshuka yi va ya ntlangu lowukulu hikokwalaho ko vanhu vo tala eka manguva lawa va yi landzelela ngopfu esport.

Ndzi nga va hlamula leswaku a va tisi vumbhoni bya ku khomeka lebyi byi kombaka leswaku ni vile ni ya kanganyisa ntlangu eka inthanete. Ni tlhela ndzi kombela eka vona leswaku va nga ni thyakisi vito va nga ri na vumbhoni bya ku khomeka hikuva a ku na nawu lowu nga le henhla ka munhu ku nga ri na vumbhoni bya ku khomeka.

Swi nge va khomi kahle loko ku tirhisiwa ntlangu wa vona hi ndlela yo biha swi ta va tisela ku tsana emimirini ya vona swi ta va khunguvanyisa ngopfu swi kahle ku ri loko hi ri vatlangi hi kha hi tlanga hi nga endli leswo biha ku khunguvanyisa van'wana.

Loko vanhu va kha va tlanga swipotso swa ka inthanete kumbe mitlangu ya ka inthanete va nga hlangana na makhombo ya ku hekeriwa tifoni hi mhaka ku ri va endla ku vanhu lava tlangaka na vona ka inthanete va va na access ehenhleni ka tifoni ta vona se va hlangana na makhombo ya ku hekeriwa tifoni va nga hlangana na makhombo yo loko va nga landzeleli milawu leyi nga vekiwa ya ku tlanga mitlangu ka inthanete loko va hundza va nga hlangana na na makhombo yo va blockiwa ka inthanete kumbe va suwiwa mali yo karhi.

Hayi ni nga ni nga pfumeli leswaku n'wananga a hlangana na vatlangikuloni lava a va tivaka ka inthanete ntsena hikuva misava ya masiku lama yi bihile swinene a swi pfumeleliwi loko n'wana a nga hlangana na vanhu lava nga va tiviku a nga si tshamaka a va vona na siku na rin'we.

Ndzi nga endlela leswaku loko n'wana a nga a ri na foni ndzi nga n'wi xaveli data ya ku tirhisa inthanete ni n'wi xavela data loko a lava ku ta tirhisa swa xikolo ntsena loko a data tirhisa inthanete a ni maka sure ku ri data ya yena ni transfer eka mina kumbe ni n'wi xavela data ya ku pima ku tirhisa swa xikolo loko swi hela na yona data ya kona yi hela.

Hikuva loko a tshamela ku ya tlanga mitlangu ya tikhomphyuta na riqingho a nge swi koti ku tlanga mitlangu leyin'wani van'wani va yi tlangaka ku tirhisa mimiri ya vona se swi kahle ku na yena a pfa a famba a ya tigirawundini a pfa a ya tlanga kona bolo a ya dyondza ku tlanga bolo ya milenge kona laha na yena a nga ta va na ntokoto leswaku a ngo tlanga ntsena hi mavoko kambe na le ndzeni ka ti girawundi wa swi kota ku ya tirhisa milenge ya yena ku ya tlanga bolo.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona yi dlayiwile hi timhaka ta ti riqingho na ta inthanete sweswiwani loko ri dyambu ri pela un'wana na un'wana i khoma foni ya yena ha sungula ku nghena ka inthanete a endla leswi wo tsakisaka ehenhleni ka foni ya yena.

Vana va masiku lawa a va ha ri na wona nkarhi wa ku va ta tlanga kumbe ku endla leswi a swi endliwa khale swa ku va ta wu yimbelela tinsimu ta khale va huwa hi ku dyondzisa na tinsimu ta khale a swa ha ri kona masiku lama vana masiku lama va huwa hi ku khompyuta hi mitlangu a tifonini ta vona.

Khale loko hina ha ha kula vanhu lavakulu na vanhu lavatsongo a va tlanga mitlangu ya ku hlayelana swi ntsheketo va vutisana ti-question ku komba ku ri u swi koti ku swi twisisa swintsheketo leswi a swi le ku hlayiweni.

Eya mitlangu yi endla leswaku vanhu va kota ku endla na vunghana va endla na leswaku ku va na vuxaka exikarhi ka vana hikuva va va va na nkarhi wa ku tivana loko kha va tlanga mitlangu ya ku hambanahambana loko mi heta laha wa kota ku ya vutisa ku vito ra wena i mani i tshama kwihi mi kota ku ya tivana mi endla vunghana hi ndlela yaleyo kusuka kha mi tlangeni.

Varhandziwa va mina eka siku leri hi ya ka ka rona ri nga siku ra vu day ku nga siku ra ti-twenty four ta september twenty twenty five ku ta va ku hlanganetile mintlawa ya ku hambana a tigirawundini ta kwala kusuhana laha hi nga ta va hi ri na ti-artist ta ku hambanahambana ka ti-culture ta ku hambanahambana a ndzi hlohletela leswaku tanani hinkwenu hi ku angarhela ka n'wina mi ta mi ta tlangela na hina siku ra ndhavuko laha hi nga ta va hi ri na ti-artist ta ku huma Kwazulu-Natal, Lesotho, Limpopo hi ku ya hinkwato tinxakaxaka ta kona ta ku hambana hi ku ya hi ti-language hinkwato ta laha Afrika-Dzonga ti nga ta eleven na ti-artist ta kona ti ti kha ti fika ka nhlayo yaleyo a hi teni hi ta ti tlangela siku ra heritage day hi ri swin'we hi tsaka endhawini yin'we inkomu.

Hi ta va hi kha hi endla tournament ya ntlangu wa bolo a tigirawundini ku ta sungula ku endliwa tournament ya vana lavatsongo endzhaku ku ta nghena vantshwa eka tournament leyi hi tsakelaka ya vona vantshwa lava nga ta hlula na vana lavatsongo va nga ta hlula a hi ta kombela leswaku ku vana kumbe vantshwa lava nga ta ti nyiketa nkarhi ku ta tigirawundini ku ta tlanga na hina ehenhleni ka tournament leya ntlangu ya bolo va wisa ku tshama etindlwini va tshamela tifoni na tithelevhixini a hi fambeni hi ya handle ha kota ku ya soshalayiza na va van'wani vanhu.